Yi va pfuna ngopfu hikuva hi tlanga ka kuma swa ku yi tlanga ka ndhawu yin'we, hi ta kama yi twisisana hikuva swi laveka yi tlangela ndhawini yin'we. Loko ko va bolo hi ta phasana bolo yin'we. Ya pfuna ngopfu matiko ya ku hambanahambana swa ku ma hlangana. Yi pfuna ngopfu hlanganisa matiko. Mitlangu ni ti-viewers ta tinyingi .

Hi ku va byela swilo swa ku tsakisa nyana before ni nghena ka swilo swa ntlangu. Ndzi nga va hlekisa nyana ni nge vi munhu wa ku va serious ngopfu, swa ku mehe no tshama ndzi ri serious ntsena. Ndzi nga zama swa ku ndzi swi kota ku engage na vona kahle, ndzi va hlonipha vanhu, ndzi twana na vona kahle.

Lexi ndzi xi tsakelaka hi khirikete. Khirikete yi tsakisa ngopfu hikuva yi hlanganisa a matiko wa manyingi ya laha Afrika-Dzonga. Wu tlhela wu huma ni laha Africa. Wu hlanganisa valungu, ni vanhu vantima, ni makula vanhu va vanyingi.

Ku tlanga ni van'wana eka inthanete. Swi tsakisa ngopfu ku tlanga ni van'wana ka inthanete. Hikuva a wu borheki, ma swi kota ni ku chat-a kwalana ka inthanete ni ku tsalelana timeseji swa ku njhaninjhani njhaninjhani.

Ndzi nga cinca mhaka ya swa ku, xi laveka xi tala ngopfu ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka ku nga laveka swa ku u tala ngopfu laha Afrika-Dzonga hikuva a wu talanga ngopfu. Loko u nghena phakathi ka makaya man'wani, a va wu tivi ntlangu lowu va tiva bolo ntsena. Mara ntlangu wa khirikhete a va wu tivi kahle. Mara ni nga zama swa ku ndzi wu fikisa ni le makaya kaya kaya ngopfu.

Ndzi xi tivaka hi Oscar Pistorius. Oscar Pistorius a tsutsuma ngopfu, a siyana. Mara sweswi ngaku a nga ha tsutsumi. A ri na a ri na matimba makulu ma ku tsustuma.

Mitlangu yi pfuna ngopfu ku ehlisa vugevenga etikweni hikuva vafana va swi kota swa ku va va ya hlangana va ya tlanga mitlangu. Va ya cuvukela mitlangu. Ku leswaku va tshama makhoneni va cabanga swilo swa vugevenga, va khomana ni tinkunzi. Se swa pfuna ngopfu, swi pfuna ngopfu.

Wa mina wo wisa, ni tsakela ku tlanga ti-game ti-game ta le fonini. Ndzi tlhela futhi tsakela ku khuphuka tintshava. Tsakisa ku ku swa yi endla imicabango ya mina yi cabanga kahle, ndzi beriwa hi moya, swi kahle ngopfu.

Xipano xa bolo ya milenge xi hetelele le lembe leri nga hela ku tlanga. A bolo ya milenge ni a ri cuvuki ngopfu mara ingaku i lembe leri nga hela. Yi ta tlhela futhi yi tlanga after malembe ya Manne, ya mune wa malembe.

Ta zama ku vonisa tiko ku tirhisa ta ti ti-social media swa ku xipano lexi, xa ntlangu lexi ndzi xi rhandzaka xi pfuna vanhu va vanyingi swa ku va ka tshami xitaratini, van'wani va kuma hi mintirho ka xona, van'wani va kuma swakudya ka xona.

E ntlangu wa ku, wa bolo wa pfuna ngopfu swa ku tshama na wu hanya kahle amuzimbeni wa wena hikuva u gijima ngopfu.

E mitlangu yi nga pfuna ku sivela vugevenga hikuva a vanhu va vanyingi va ta kuma mintirho, van'wani a nkarhi wa vona wa vunyingi va ta wu va ta wu fambisa ka swoho swilo leswi swa mitlangu, a swi nge he fani.

Loko ko va ni mitlangu ya misava eAfrika-Dzonga va swi kota swa ku va qasha vanhu va vanyingi, ya pfuneka Afrika-Dzonga. Va qasha vanhu va vanyingi swa ku va ta pfuneta ku lunghisa ti-ground-i ni ti-transport-i ta ku ya mintlangwini. So matiko ya le handle ma khipha mali leswaku ya pfuneta Afrika-Dzonga hi ku kurisa tiko ra Afrika-Dzonga hi hi swona leswo swa transport, swa ku loko ku ya ku ya voniwa mitlangu, ku kumeka swa ku ka fambeka kahle a ku .

Banyana Banyana va tlanga kahle ngopfu eAfrika-Dzonga va yi tisele xirhundzu xin'wani lexikulu. Swa ku vhele se hi tshembile vona Banyana Banyana, va hi tlangela kahle, va wina.

Mintlangu ya pfuna swa ku vanhu va tirhisana wun'wana na wun'wana. Hi ndlela ya ku, loko ku tlangiwa mitlangu leyi ya khomisana. Mintlangu ya nyingi a wu tlangi wu ri wexe, u tlanga na va vanyingi mi phasana, mi khomisana ku za mi ya wina.

Swa pfuna evaneni lavatsongo swa ku nghenela matiko hinkwawo hikuva swa va vonisa swa ku matiko hinkwawo ma khomisananile. A hi tiko rin'we ntsena ri nga kona. A vutomi laha Afrika-Dzonga ntsena.

A a ndzi cabangi swa ku ka ntwanano wu ta tlhela wu vuya ri va kahle. Atiko se ri moxekile, atiko se ri moxekileta. Ni ni mitlangu ya sweswi se yi tlangiwa hi le tifonini. Loko u nga lavi ku tlanga na munhu, wa swi kota ku vhele u u n'wi tshiketa njhe.

Ndzi nga n'wi vutisa swa ku before a ya ku ya jima, a dya yini? Swin'wana swa ku i ncini leswi a swi endlaka swi n'wi endlaka swa ku a tiya swona a nga heleli hi moya, a swi kota ku tsutsuma nkarhi wa ku leha so? Ndzi nga tlhela ni vutisa swa ku a a a sungule rini ku tlanga ntlangu lowu? A lo nyikiwa kumbe a lowu kuma hi ku practice?

Swi nga pfuna ngopfu swa ku u ntirho wa ha wa wena wa ku mali na wu rhandza na wu ku tsakisa na wu nga tirheli munhu swi nga ku pfuna ngopfu.

A ku va na mitlangu ya ku fana na FIFA ya twenty ten swi pfune ngopfu emadorobeni laha mu le ka ka ku fana na va Cape Town va Durban na Pretoria a benefit-ile hikusa madoroba lawa swi laveke swa ku va wa va wa yakela maxonga na security ya ko va yi yengetela vanhu va kume mintirho hi nkarhi lowa twenty ten switimela swi famba swilo swa swinyingi va va swi for madoroba lama.

Ku ku ni tlanga ntlangu wa karhi swi ta ni pfuna swa ku marhambu wa mina muzimba wa mina wu tshama wu tsakile wu tshama wu olovile a ngati i tsutsuma a masocha a muzimba ma tshama na ma lwa na xifo lexi xa chukele ha tshama ma lwa na mavabyi a chukela.

A xiave lexi vuvekisi bya mpfumo na sekithara ya phurayivhete byi xi endlaka i ku humelela ka swiendlakalo swa mitlangu swa matiko ya misava hileswaku va hlangana va vulavula swa ku va nga njhani swa ku yi humelela mitlangu leyi va nga thlanga na kwini na kwini va vhotela ndhawu ya kwini swa ku va nga tlangela ko.

Vurhangeni lebyinene byi kondletela hi swa ku va teka vana lava va va va vatsongo nyana va va yisa khempini va va ya tshama khempini hi nkarhi wa ku tlanga bolo ya milenge a va tshami makaya hikusa wa kuma van'wani va ti tshovile van'wani va phuza byalwa ku ma swa ku yi siku la ku tlanga a kwa ha vatlange hikusa vanhu va phuzini mara loko se ku ta tlangiwa vurhangeri byi teka vanhu lava tlangaku bolo va ya khempaini yi va pfalela va trainer ntsena.

Va nga seketela leswaku va tlhanganisa mali va xavela muganga wo tlanga a tiyunifomu ni ti ni ti nqathulo ta ku tlanga ni swifambo ni swidloko va pfuneta lava va tlangaku ha mi nga vi muganga wa vona va nga pfuna yi ku donat-a mali ni swilo ni ku va sapota swaku loko va ya ku ya tlanga kwini va famba na vona van'wani va donate-a mimovha.

Mitlangu yi tlhanganisa matiko ngopfu hi phusha a mhaka ya ku hlanganisa matiko ngopfu hikuza ku va na ti-competition ta matiko a tiko leli li winaku hi loho le tekaku a mali kumbe a khapu yoleyo, so a mitlangu hi yoho yi tlhanganisaka vanhu ngopfu la matikweni ngopfungopfu ntlangu wa bolo ni basket bolo ni bolo la vasati masiku lawa se yi nghenile se li tlhanganisa vanhu ngopfu.

Ni swi vona swi ri swinene ngopfu ku nghenisa swidyondzo na ti-practical ta ku rima eswikolweni hikusa loko u ta dyondzisa vanhu a ku byala a va nge he fi hi ndlala futhi loko va na le ndhawu yikulu ya ku byala va ta swi kota swa ku va byala va xavisela vanhu va kota ku kuma mali a va nge he fi hi ndlala, loko ku ta dyondzisiwa vanhu va vanyingi la la Afrika-Dzonga hi ku byala vanhu va le makaya va na misava van'wana ene va ta swi kota swa ku va byala va ta xavisa etindhawini ta le madolobeni va endla timali a va nge he hlupheki ku lavana na mintirho hikusa mintirho a yi kona vhele.

A xilo xa ku sungula lexi ni nga xi encaku ni nga xava misava wa wukulu ni loko ni heta ku xava ni endla xitediyamu xitediyamu lexi xi ta va ni tindhawu xa ku tlanga bolo la mavoko ni bolo la minenge futhi li va ni xipesi xa lava va ku tlanga ntlangu wa ku tsutsuma, se u va ni ndhawu ya vanhu va ku tshama u va ni xipesi xa packing lava lavaku ta fikaku ni movha va ta vukela lava va ku tlanga, la packing i va ni ndhawu ya vanhu va ku cincela ti a timpahla ni ku hlamba loko va heta ku tlanga hi leswo loko futhi yi va ni ndhawu ya ku tshama vanhu va vukela wu va ni shelter yi va ni ndhawu ya ku xavisela swakudya.

lexi ni xi tsakelaku ku xi byala i xipinachi ni salada hikusa loku u byalile xipinachi xi na mali ngopfu ni titolo letikulu ta kota ku ta ti ta xava ka wena ni ma salada, titolo letikulu ta ku fana na va Pick n Pay ta kota ti ta ti ta ku xavela ende futhi loko u swi byarile hambi wo wo wo tsema sweswi swi tlhela swi mila futhi spinach wa swi kota ku tlhela wu tshova futhi wo xavisa futhi a swi nge fani ni swa ku loko u byale nyala loko u yi tsuvula yo famba vhele xikan'we .

Eya ni nga pfumela swa ku va tlhangana hikuza swoswi ka inthanete ku na ti-competition tin'wani ta ti ta tinyingi ngopfu le ta ku ti nga pfuna n'wana wa mina a pfuleka nqondo hi mhaka ya inthanete a yi tiva inthanete futhi i nga mu pfuna ngopfu leswaku a swi kota ku socialise ni vanhu a endla ti-connection na vanhu, hi ku sala vuton'wini hi hanya hi ti-connection ta vanhu loko ndzi ta mi pfalela swa ku a nga ha ngheni ka inthanete a tivana na vanhu, swi hlaya swaku no mu pfalela tindlela ta yena ti-gaming competition tin'wani ti hakela timali ta kahle ngopfu.

A ntirho wo tihungasa wu pfuna ngopfu ku enca vanghani vo nkarhi wo leha hikusa loko mo ta rhandza xilo xin'we hinkwenu mu ta twana hi xilo lexo mi ta tlhangana loko mi ya enca xoho, se u kahle ngopfu wa pfuna ene loko wo va na vunghana wo nkarhi wo leha ma swi kota ku pfunana hi swilo swin'wana na swin'wana swa ka swi nga ha tlhanganisiwi hi hi ntirho wolowo wo hungasa.

A mphikizano wa mitlangu wu pfuna ngopfu exikolweni vana va va na ku ti yimisela ngopfu ka xilo xin'we nkama wolowo wa ku tsutsuma kumbe wa ku tlanga bolo ene wu swi kota ku famba u ya vona vanghana van'wani ka swikolo swin'wani, wu swi kota swa ku u swi tiva ku khoma pain ya ku luza swa ku hi luzile hi ta zama kun'wani futhi.